Ha sehlopha sa bolo sa Afrika Borwa se hlola tse ding tsa dihlopha tsa ka World Cup. Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo, ke le motlotlo. Ke ne ke ikutlwa hore re le setjhaba re bontshitse matla le boitelo ba rona. Mohlang oo, ke ne ke nka bua ka sehlopha sa rona sa bolo hore se bapala ka pelo, le ka boitelo bo boholo. Ke ne ke nka bolela hore le ha o ka ba le diphephetso, ba dula ba lwanela ho hapa le ho emelana ka serithi. Ke ne ke ka ba rorisa ka ho setela le ka ho bontsha hore ba na le bokgoni ba ho hlola dihlopha tse kgolo tsa mose.

Bohlokwa ba dipapadi ho batjha. Ha batjha ba ikwetlisa kapa ba amana le tsa dipapadi, ba hola ba na le boi hlompho, e le batho ba itshepileng. Sena se bolela hore dipapadi di thusa batjha ho aha botho bo matla. Ba nang le serithi le ho itshepa. Ho ikamahanyang le dipapadi ho ruta batjha ho ba le boikarabelo, ho sebetsa ka thata, le ho hlompha ba bang. E leng ditshobotsi kapa ditshobotsi tsa bohlokwa bophelong.

Ntho e nthathang haholo e nthusang ho tlosa bodutu ke ho bapala bolo ya maoto. Ke etsa dihora tse kabang tharo bekeng, ha ngata ka Moqebelo le Sontaha. Ke rata ho bapala bolo ya maoto hobane e nthuse tsa ho ikwetlisa. Ho kopana le metswalle le ho phomola kelellong kamora beke e telele. Ke thabela ho matha, ho raya bolo le ho sebetsa le sehlopha sa ka ho hlola dipapadi. Ke rata le ho shebella dipapadi tsa bolo ya maoto television-eng. Empa ho bapala ka bo nna, ho ntlisetsa thabo e kgolo.

Ho ya ka maikutlo a ka, dipapadi di ka etsa hore maikutlo a motho a be hantle haholo. Ha motho a bapala dipapadi, mmele wa hae o lokela di-hormone tse etsang hore a ikutlwe a thabile. Jwalo ka . Sena se ka fokotsa kgatello ya maikutlo le matshwenyeho. Mme sa ntlafatsa boikutlo bo akaretsang. Hape o ho nka karolo dipapading ho ka matlafatsa boitshepo le ho theha dikamano le batho ba bang, e leng se ka ntlafatsang maikutlo a motho ka tsela e kgolo. Ho hloka kapa ho ithuta ho tloha tahlehelong ho ka matlafatsa kelello le ho etsa hore motho a be le mamello.